Nna hoja ke ne ke le rapolasi, ke ne nka e thabela haholo metjhini ena, le ha ho ho ho sa thabisi ha kaalo ho batho ba hlokang mesebetsi, empa le nna ke rapolasi o hlokang ho etsa tjhelete. Jwale metjhini e kgona hore e, e leme, e kgona ho jala, e kgona ho etsa ntho tse ngata ebile ha e kgathale. Jwalo ka ha nka hira motho, motho o hloka hore le yena a phomole, motho o wa kgathala le yena ebile ho hlokahala hore ke mo patale.

Ntho ya pele e nka lakatsa ho e tseba ke lebaka. Hobaneng mme a ka lakatsa ho hirisa sebaka se seng sa polasi ya hae? Ha mphile lebaka mohlomong o na le ntho tse batlang ho di lokisa. Kapa o hloka tjhelete hobane ho tjena le tjena. Nka se bone lebaka la hore ke hane hobane e kgolo polasi eo ebile mme o hloka tjhelete.

Ngwanaka Teboho, ho na le di-course tse ding tseo o ka di etsa mabapi le ho tseba ho lema ha ho hlokahale hore haebe university kapa yona college e sa ho nka, ho na le ntho tse bitswang hore ke di-learnership. Tsona ke tsona tse tla kgonang ho o thusa ka taba tsa ho lema hodima moo monate wa tsona ke hore di kgona le hore di o lefelle ya ho palama le ya ho ja empa di kgona ho ruta ka tsa bolemi.

Malome ntho e ke boneng ke hore dikolong ba kgona hore ba o fe sebaka sa hao, jwalo ka motho ya dulang lekeisheneng leo hore o kgone ho lema, empa ntho e ba tlo etsa ho lemeng ho wa hao, wa o tla tlameha hore o ba ngwathele hanyane jwalo ka batho ba sekolo tseo dintho tseo o di lemmeng. Tse ding tsa hao wa kgona hore o di nke o nno o di rekise o ipulele shop-onyana, o nno o di rekise, ho di rekiseng ha hao o ntso ipehela tjhelete hore o tlo kgona le wena ho bane le sebaka se leng sa hao. Empa nthwe nka o jwetsa yona ke hore o kanne wa ya sekolong mane moo ke kenang, wa kopa ho bua le principal-a wa kopa hore a o fe sebaka sa hore o leme, o tlo o thusa jwalo ka mohaisane wa hona lekeisheneng lena moo sekolong se leng teng.

Se batjha ba tlamehang ho se etsa ke hore ho tlamehile hore ba ba ne le meqomo e meholo moo ba tlo ba dulang bana meqomong eo e dulang e na le metsi. Hobaneng ke tjho jwalo? Ke hobane mona Afrika Borwa se re na le mathata a metsi. Jwale ha ele batho ba batlang ho ba na le temo tsa bona, ba tla tlameha hore ba dule ba ikatetse ba na le metsi hore temo ya bona e kgone hore e hole.

Lebaka le etsang hore re skebe ra ikgantsha ka dintho tsa rona tsa setso ke hobane. Hangata re shebile tsena tsa sekgoweng. Re tshepa tsona ho feta tsenana tsa rona tsa setso. Ha o ka sheba hantle, tsena tsa setso ke tsona haholo tse bile di thusang jwale, ha re di tshepe haholo, re shebile tsena tse re fuwang tsona tsa sekgoweng ebile haholo batho ha ba sa tshepela ho tsona tsena tsa setso ke ka hoo o bona ho sa ho sa jale tse ngata meriana e mengata hore e kgone ho rekiswa shopong le hore balemi le hore bona ba kgone hore ba iketsetse tjhelete, ba kgone ho iphedisa.

Wa tseba metswalle ke ne ke lakatsa hore re tsamaye re ye plek-eng e nngwe tjenana, ho na le moo ho rekiswang dijo. Monate wa moo ho rekiswang dijo tseo tse re ke re ye kenye mafura ebile ha o kenywe , ke dijo tse tse tse tse lekanetseng mmele ya rona.

Dumela mohlomphehi o bua le Madikopo. Ke ho founetse tjena hobane ke ne ke lakatsa ho botsa hore ekaba ho so ho etsahala eng? Madikopo ke yane hono ho kopuwe hore re kopa ho buseletswa lefatshe empa e sale le itse le tla kgutla ho rona re sampane re ntse re le emetse. Ha re so utlwe letho e tswang ho lona. Jwale ke ne ke founa, ke batla ho tseba hore ekaba ho ntse ho tsamaya jwang? Hobane jwale ho tholeile ha o bue niks lebaka le etsang hape hore ke nne ke ho ke foune ke botse ke hobane re hloka haholo hore re kgutlele lefatsheng la rona ntate. Dikgolo ntho tse tse re lahlehetseng dikgolo ntho tse re batlang ho di etsa moo. Ka kopo re kopa le etse jwalo ka ha le tshepisitse.

Mokgotsi lebaka le entseng hore ho be hobane le ntwa tsena le hore temo ya bona e se ke ya phumella, ke hobane ho ne ho lwanela hore mang o tlameha hore a etse eng, mang, a etse eng, mang a etse. Jwale ya ba nho enana ya hore yane o bona le ntho e hore hobaneng nna ke tlameha hore ke etse onana mosebetsi hobane o mongata. Hobaneng wena o sa o etse? Nnyeo nyeo a re wena o tlameha hore o etse hobane wena ha o tsebe ho etsa yane le yane le yane. Yane ebe motho a re no, ke tla kgona ho ithuta. Jwale ya ba ntwanyana tseo tse jwalo hore eh-eh wena ke eng e etsang o nahane hore wena o ka ntayela o njwetse hore nna nka kgona hore nka etsa sena nna ke sa kgone ho etsa sena? Jwale ya ba ntho e hore batho haba sa kgona hore ba mamelane hobane bohle ba na le ntho ya hore. Yana a ka se ntjwetse sena le yana ka se ntjwetse. Ke ka hoo temo ya bona e qetelletse e se sa sebetsa hobane ha ho na ya batlang ho mamela e mong.

Ke lebohela ha le kgonne ho tla monana meet-inig ona kopanong enana ya rona. Ke ne ke tlo le hlalosetsa ka ntho eo re ke tlo e etsa mabapi le kgomo tsena tse ntse di kula. Ke tlo suthisa kgomo tsena tse kulang, ke di tlose ho tse tse sa kuleng hore di se ka tshella tsena tse ding. Hape ntho enngwe ke tlo etsa. Ke tlo tlameha hore ke founele batsebi ba diphoofolo hore ba kgone hong eletsa hore nka kgona ho di thusa jwang dikgomo tsena, ha se ba mphile tsela ya hore ke di thuse jwang. Ke tlo kgona hore jwale ke etse ntho e tlamehile, ke etse hore ke di hlokomele hore di kgone hore di fole, empa se re ka di etsa hona tje ke hore re di suthisa ho tsena tse ding tse sa kuleng.

E nka e etsa ke ho kopanya , ho kenyelletsa le ho lema dimela tse nang le metso e matla ho theha , le ho sebedisa mehato eo ho laola .

Ntho ya pele e re etsang re inela moroho wa rona ka hara metsi hore re kgone ho ntsha mobu le majwe. Ha re qeta re kgabela moroho, re kgabele le eiye, re di kenye ka pitseng, re tshele metsi hanyane hore di kgone ho belella. Ha se re bona hore di se di botswitse re kenya lebese le soponyana hore moroho wa rona o be monate.

Hela ntate Ntjhetjhe ke nna eno, o bua le Mme Madukutwana. Ke founa tjena hobane ke batla ho tseba hore hobaneng o ka nrekisetsa polasi e bodileng ha kana ka? Hobaneng o ka nketsa ntho e mpe e tjena na? Hobane ke o hlaloseditse hore tjhelete e ke tlo rekang polasi e nana ya hao. Ke tjhelete ya ka ya ho qetela e ke e nkileng kaofela yona mosebetsing hore ke tlo kgona ho iphedisa nna le bana ba ka. Jwalo ka ha ke o hlaloseditse hore monna ka se le motho ya fetileng ha sale yo lefatsheng. Ke batla ho etsetsa bana ba ka hore ba kgone ho phela bophelo. Jwale ha o nrekiseditse polasi ena e, e bodileng, nkeke ka kgona le ho lema letho, ke tlo bona ke entse jwang? Hobaneng o ka ba kgopo ha kanakana wa bapala ka nna? Hobaneng o ka etsa ntho eo? Ke ne ke re ke o bolelle hee hore ke yo ho bulela, ke ya mapoleseng hobane eo oe entseng yona ke botsotsi.